ndidandathekile ngoba kaloku if bendingayilindelanga kakhulu into yokuba i-ATM ivele iginye ikhadi lam ngeemini zikaxakeka apho kudingeka uba ndikhuphe imali endiyidinga ukwenza izinto ezibalulekileyo.

Umhlobo wam ndingamcebisa ukuba unethemba makabe nethemba lokuphumelela kwaye malunga nesi sicelo sekhadi ngoba into abayijongayo ebhankini ngokuba awunatyala awunazinto awunamatyala phantsi kwegama awunatyala elikhulu phantsi kwegama lakho apho ungakwazi khona bakunike esi sicelo ngoko uzokwazi umane ubhatala nyanga ngenyanga.

Izizathu ezenza ukuba abantu badinge ikhadi lekhredithi kungokuba libanceda kwizinto ezinintsi kakhulu ndingathi mhlawumbi umntu usokola imali ethile for into ethile ngoko uyakwazi ukusebenzisa ikhadi lekhredithi kuloo nto ubucinga ukuyisebenzisa kuyo.

Izizathu ezenza ukuba abantu badinge ikhadi ledebhithi libanceda bakwazi ukukhupha imali kuloo matshini bawudinga kuyo ukukhupha imali.

Ndicinga yinto elungileyo ukuvelisa ubungqina bedilesi xa umntu efuna ukuvula ibhanki kuba bangathumela amaphepha xa unetyala elithile ekufuneka ulibhatele ungafumaneki kwi-cellphone ifowuni yakho ungakwazi ukufumana iphepha elixela uba unetyala elithile ekufuneka ulibhatele.

Ndingaziva ngaloo mzuzu ndiphoxekile ngoba imali ebendifuna uyikhupha bendiyidinga kakhulu ngoko andikwazi kuyifumana yenza ukuba ndifune ukungena phakathi ndiyoyilungisa le ndaba yedebhiti.

Into eyokuqala endingamcebisa yona ndingathi ukuba yinto elungileyo into yokuvula iakhawunti yebhanki kuba angakwazi ukufaka imali yakhe ebhankini igcine imali azokwazi umane ekhupha athenge ezo zinto azidingayo okanye imali ayisebenzise ngendlela elungileyo.

Into endingayenza okanye endingathi ndingathini kule meko ndingathi ukuba ndicele umntu onemali andibhatalele ukuze ndikwazi ukumthumelela imali le andibhatalele ngayo amanzi ngoba akukho umatshini wamakhadi ndibe ndingenayo imali apha endiyiphetheyo. Ndingacela lo mntu usemva kwam okanye phambi kwam andibhatalele kweyakhe imali ndize mna ndikwazi ukumthumelela le mali andibhatalele yona for amanzi.

Kule meko, kule meko ndiziva ndiphoxekile ngoba isicelo sam sekhadi letyala bendithembele ngaso asiphumelelanga ngoko ke kufuneke ndizame elinye icebo ukuze ndifumane ityala.